Ina hikuva inthanete yi u fanele ku va na data ku nghena eka yona u lavisisa swilo leswi u lavaka ku swi lavisisa u tiva hi swona.

Cell C hi ntolovelo Cell C yi na swa data swa le hansi swinene ku tlula Vodacom hi nkombiso ku engetela data ya le hansi Cell C yi nga ha va yi ri leyi antswaka eka vaxavi lava va ri karhi va lulamisa mali ya vona hi ku ya hi xikombiso xa June twenty twenty four Cell C a yi xavisa one gig ya data hi sixty five rand kasi Vodacom yi xavisa one point two gigabites ya data hi eighty nine rand.

Ndzi titwa swi ni tshova nhlana hikuva data ri expire u kuma ku ra ha tele.

Ndzi tatisa kambirhi naswona ndzi xava data ya Cell C na Vodacom.

Data ya tiselifoni kumbe selula data i inthanete leyi u yi kumaka eka foni ya wena hi ku tirhisa netiweke ya wireless leyi fambisiwaka hi khampani ya ti-cellphone hi ku hambana ni Wi-Fi leyi yi ku pfunaka ku nghena eka inthaneti loko u ri ekusuhi ni router data ya ti-cellphone yi tirha hi ku tirhisa swihlovo swa radio ku nghenisa foni ya wena eka inthanete leswi hi swona swi humelelaka ku vulavurisana ni cell tower.

A ndzi ta ku a ndzi ta hunguta ku nghena ka vo TikTok Facebook na swin'wana na swin'wana leswi swi dyaka data yo tala.

Hikuva Wi-Fi u hakela kan'we hi n'hweti va ku chelela data na so ka data yona u fanele u xava airtime u kota ku xava data naswona data straight a yi heti n'hweti ku fana na Wi-Fi.

Ka foni ya mina ndzi pfule data limit leyi yi yi ndzi metelaka ku tirhisa data ka swilo hinkwaswo leswi ni nghenaka eka swona ku fana na vo TikTok, Facebook, WhatsApp na Instagram.

I ku va data ya ti-cellphone hi yona leyi hi pfunaka ku nghena eka inthanete loko hi lava ku lavisisa swilo na ku tsala ti-homework ta hina na ti-assignment ku pfuna vana ekaya hi swona.

I ku pfula data saver eka phone ya wena.

Ku durha ka data swi khumba vuswikoti bya bya swichudeni byo endla ntirho wa xikolo eka inthanete hi tindlela to tala ngopfungopfu hi ku vanga ku ringana loko loko loku nga riki kona exikarhi ka swichudeni leswi nga ni vuswikoti lebyinene hi tlhelo ra mali ni leswi nga riki na byona ku pfumala ku fikelela.

Swivangelo swa mabindzu ku avanyisa vaxavi vaphakeri va data va lulamisa swihlawulekisi swa vona hi ku ya hi swilaveko swa vaxavi vo hambana ku hambanisisa timakete mbuyelo wo antswa ku endla swihlanganisi.

Leswi swi katsa matirhiselo ya vona ya nkarhi hinkwawo swiyimo swa vona swa mali ni leswi va swi lavaka eka vukorhokeri bya le henhla.

Ntsengo wa data wu khumba vuswikoti bya vanhu byo tirhisa inthaneti hi ku kongoma ngopfungopfu hikuva wu endla leswaku vanhu va titwa va ri eka digital divide laha vanhu lava nga ni mali yo antswa va nga ni vuswikoti byo antswa bya ku tirhisa inthaneti ku tlula lava va nga riki na byona.

Loko vaphakeri va data vambirhi va nyikela minxavo yo hambana ku na swilo swo tala leswi nga ku kucetelaka ku hlawula nhlayo leyi u nga yi hakeriki a hi yona yexe leyi u faneleke ku yi teka hinhlokomhaka hikuva ntirho wa le henhla vukorhokeri bya vukorhokeri ni swivangelo swin'wana swa ha ri swa nkoka swinene.

I ntiyiso leswaku ntsengo wa data wu hambana eka ti-network to hambana naswona swi vangiwa hi swivangelo swo tala swo fana na swa mabindzu thekinoloji ni vukorhokeri ti-network to fana na Vodacom na MTN ti na swihlovo swo tala ku fana na infrastructure ya le henhla naswona ti aka vuxaka lebyinene na vaxavi vo va tona naswona ti hakeriwa mali ya le henhla hi ku hambana naswona ti-network to fana na Cell C na Telkom ti fanele ku va ti ri na mali ya le hansi leswaku ti ta kuma vaxavi vo tala.